Idatha libiza imali ephezulu khulu, ngitjhwela ngombana uyalithenga idatha ngemali inani eliphezulu. Nasinto ekuthiwa yi-expiring date, naso into eyenza bonyana idatha libize khulu, ngombana uyokuthenga idatha ngemali enengi, zange usithole isikhathi esinengi sokusebenzisa idatha, bese jikijiki kuthiwa idatha lakho li-ekpayarile lisese linengi.

Idatha liqakathekile ngombana kuyinto esebenziswa emtatweni amalanga la, ngaphandle kwedatha ayikho into ozoyenza efowuninakho ngoba yoke into isebenzisa idatha. Nawufuna ukubukela kufanele ube nedatha, nawufuna ukungena ezintweni ekuthiwa bo-WhatsApp, bo-Facebook, bo-TikTok kufuneka idatha. Nawufuna ulwazi lokutjhega izinto efowunini, ekuthiwa yi-Google kufuneka idatha, so yoke into yidatha.

Okuqeda idatha khulu phakathi kwamavidiyo nemilayezo mavidiyo, ngombana izinto lezi ekuthiwa mavidiyo asebenzisa ama-bytes amanengi, afuna amadatha amanengi khulu ukuze ubukele. Lokhu kwemilayezo kudla kancancani khulu.

Kuzofanele angahlali isikhathi asebenzisa idatha, ngombana liphela msinya nawuhlezi isikhathi kilo. Ezintweni ekuthiwa ma-Facebook, ma-TikTok kufanele ungene utjhege nedi into ebalulekileko kuphela, bese uphume. Ungahlali ilanga loke usebenzisa idatha. Ukhumbule bonyana idatha liyadura. Khona iye siyafuna ukuhlala ilanga loke, sibukele izinto ezenzekako emhlabeni kodwana ngombana idatha liyadura kufanele singangeni isikhathi, kufanele sihlole lokhu okubalulekileko begodu siphume.

Lokha nawuthi ufuna ukungena ezintweni ezifana nakubo-Facebook nakubo-WhatsApp kungenzeki lutho begodu unongorwanwakho uyakutjela bonyana, umaliledinini uyakutjela bonyana idatha liphelile. Nakuphele idatha ayikho into osazoyibukela kumaliledinini wakho.

nabafuna ukuthenga idatha baya evikilini bayokuthenga idatha. Esikhathini esinye abantu idatha balithenga ngomaliledinini wabo.

Idatha lihlukahlukile ngendlela elibiza ngakhona, kuya ngokuthi wena ufuna idatha elinjani, elithoma ngamalini. Idatha engilaziko lithoma ngemali encani likhuphuke idatha. Iinkulungwana ezihlanu namasente amahlanu lithoma njalo. Idatha lithoma ukubiza njalo libuye liyokubiza ikhulu.

Kufanele libize amatjhumi amahlanu, nalibiza amatjhumi amahlanu begodu lihlale inyanga yoke. Abantwana besikolo bayithathaphi imali yona yokuthenga idatha, bantwana besikolo ababeregi kufanele bazelwe bonyana idatha labo lithengeke ngenani eliphasi, amakhulu amahlanu kurerhe khulu. Begodu idatha lakhona kufanele lihlale inyanga yoke lingapheli msinya.

Kunemihlobo emibili yedatha, yokuthoma kule ekuthiwa yi-megabyte, kubuye kube ngule ekuthiwa yi-gigabyte.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo, akekho umuntu ongakghona ngaphandle kwedatha. Bese begodu kubuye kube nento ekuthiwa yi-Wi-Fi njengoba umuntu sekabhalelwa kuphila ngaphandle kwedatha, nawunesikhathi sakho ungabinanto oyenzayo emavikilini bafakile into ekuthiwa yi-Wi-Fi. Uyakhamba uyoziditjhela khona ama-iri amabili, ngombana akusaphileki ngaphandle kwayo. Uditjhe khona ama-iri amabili ukghone ukwenza izinto zakho, bese ubuye uze ekhaya.

libiza idatha libiza khulu, ngombana iinhlangano lezi ezinikela ngamadatha zifuna imali enengi ukuze nayo ikghone ukubhadela abantu abasebenzako ngaphakathi. Kunento ekuthiwa yi-market, naso into eyenza bona idatha lidure khulu eSewula Afrika.

Mina ngingena la fanele ngingene khona, izinto ezisebenzisa idatha angingeni isikhathi eside. Ngingena ngiqale lokhu okubalulekileko okungakabaluleki ngiyakulisa. Begodu angihlali ama-iri amanengi ngisebenzisa idatha, ukUberegisa idatha isikhathi esinengi naso into eqeda idatha.

I-Telkom ngiyo enedatha elingabizi khulu. Amanye amakhamphani la, ama-datha wakhona abiza khulu. So, ikhamphani ye-Telkom ngiyo ererhe khulu.

Naso into eqeda idatha khulu, eenkundleni zokuthintana kula idatha lisebenza khona khulu.

Idatha le iba nconywana nawuthenga ngobunengi, ngombana nawuthenga kancani libuye liphele msinyana nawulithenga ngobunengi liyahlala isikhathi.

Nawufuna ukuthenga idatha uyakhamba uyevikelini ufike ubatjele bonyana ufuna ukuthenga idatha, kokuthoma. Kwesibili, idatha uyalithenga kumaliledinini wakho into ekuthiwa yi-internet nakhona uyakghona ukuthenga idatha ekhamphanini.

ngokuhlukahlukana kwawo elinye lithatha ilanga ukuze liphele, elinye lithatha inyanga yoke ukuze liphele, ahlukahlukene amadatha.

idatha kafunjathwako, iye yona iphela msinya kunale ye-router yangendlini.

Iye, likhona nengilaziko elithandwa ngaphetjheya, ekuthiwa yi-final destination.

Ikutani ibonakala njengomuntu othenjwe ngiwo woke umuntu efilimini. umuntu osehlangothini elihle lokulungiswa. Umuntu ovikela abanye begodu aphinde avikele nesitjhaba soke, umuntu ofuna ubulungiswa.

Abanye abantu abazwisisi bonyana umuntu nakalapha efilimini uyalinganisa kwaphela, njengabantu abadala. Ngibo abavamise ukuwahlotjaniswa nendima yabo ebayidlalako.

Iye, esikhathini esinengi abantu abalelesako bayakuthanda ukulingisa into ebayibona kumabonwakude. Njengalokha ifilimu liberegisa lokhu kwezeemali ekuthiwa yi-hiest. Abantu abanengi bayakuthanda ukulingiselela amafilimi anjengelawo, ukuyokweba imali.

Iye, lokho kudima abantu abangakghoni ukubhadela i-inthanethi ithuba lokobana babukele, kungombana bona bangakghoni ukubhadela. Abanye hayi ukuthi abakghoni ukubhadela, abanalo ilwazi le-inthanethi.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana ku-inthanethi ayikho into ekuthiwa yi-break ayiyi eentolo, amafilimu la engiwabukela ku-inthanethi kunalawa engiwabukela kumabonwakude.

Kuthenga amafilimi ku-inthanethi mina yinto engiyenzako. Angikhambi ngiye emadorobheni ngiyokubukela amafilimu ngiyokukhipha imali enengi ngombana uyokukhipha imali yebhesi, nawufika khona ukhiphe imali yokubukela begodu ukhiphe nemali yokudla. Ukuwathenga ngomtato kulula khulu begodu konga imali.

Ifilimu engeze ngalilibala yifilimu okuthiwa yi-tears of the sun, ngombana into eyenzeka lapha sihlungukhulu, abantu bayafa abantwana, abogogo woke umuntu uyafa elizweni lela ubulawa masotja, amasotja wangaphetjheya.

Mina amafilimi ngiwathandela ukuthi ayangilibazisa, kungani ngitjho njalo. Ngimuntu othanda ukucabanga khulu, ocabanga izinto ezinengi manje nangibukele amafilimu ayikho into engizoyicabanga, umkhumbulo wami woke usefilimini engilibukeleko, angicabangi.

Mina amafilimi engiwithandako mafilimi la anamanga, ifilimi la into oyibonako ukuthi into le angekhe yenzeka, amafilimi afana njengemilingo ekuthiwa ma-fairytales, ngilawo amafilimi engiwabukelako.

Awa, amafilimi akasabukelwa khulu kumabonwakude, nalapha kuma-video. Abukelwa khulu kuma-inthanethi.

Umdlalo othandwa khulu kumabonwakude zombelele mdlalo webholo. Ngiyo into ebayibukela khulu kumabonwakude.

Ngibona bonyana zemidlalo zithandwa khulu ngombana kungizo izinto ezikhamba phambili kwezemidlalo, ibholo. Ibholo abantu bayayithanda ngombana kungiyo into ebathokozisako.

Iye, ukuyanokuya abantu bangagcina bangasayi eenkundleni, kodwana abantu ngobunengi babo bathanda ukubukela into abayibona ngamehlo esikhathini esinengi lokho kuyabathokozisa.

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana angizwani nabantu abanengi, la kunabantu abanengi khona akungiphathi kuhle.

Mina ulwazi engilifunako ngemidlalo ngilifuna kuma-inthanethi ngombana kungiyo indlela elula leyo bonyana mina ngithole umniningwana.

Idatha liyabiza begodu libiza khulu ene okhunye kuya ngokuthi uthenga idatha laliphi ikhamphani ngombana nawo ahlukahlukile.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana yoke into esenziwa emhlabeni siyiqala emtatweni begodu umtato kunento ekuthiwa yi-internet ngaphandle kwedatha angeke ukghone ukungena ku-internet.

Okuqeda idatha khulu kubukela amavidiyo. Inani le vidiyo nenani lokuthumela umlayezo alilingani begodu amavidiyo ungawabukela ilanga loke. Umlayezo somane uthumela munye, mabili nofana mathathu bese uyalivala idatha. Amavidiyo wona-ke ungawabukela isikhathi eside khulu vele amavidiyo aqeda idatha.

Umuntu kufanele bonyana angathathi ilanga loke abukela amavidiyo. Umuntu kufanele aqale ividiyo eqakathekileko kuphela yinye nofana nambili hayi bonyana umuntu oyihlalele ilanga loke begodu umuntu kufanele bonyana nakaberegisa idatha alivale kunala livalwa khona nala livulelwa khona. Idatha nasolo livulekile ezinye imitanto eminye iyalidla idatha ungaliberegisi.

Umuntu nakaphelelwe lidatha akakghoni ukungena ku-internet uyothi nakangena ku-internet kubhale begodu umuntu akakghoni ukubona bonyana kwenzakalani emhlabeni nakanganalo idatha imitanto le ineendlela ezinengi zokukhipha iindaba.

Abantu idatha bayalithenga evikilini begodu bayalithenga neemtatweni wabo kuya ngokuthi uberegisa yiphi ikhamphani.

ESewula Afrika idatha liyangokuthi wena uberegisa yiphi ikhamphani ngombana amakhamphani inani lamadatha awalingani begodu awafani ngekambiso yawo. Ekhamphanini ye-Vodacom idatha lithoma ku-five randa iinkulungwana ezihlanu begodu eliphezulu khulu iranda lakhona liphezulu khulu limashumi amakhulu.

Idatha nalithengwa bentwana besikolo kufanele libize imali encani khulu ngombana abantwana besikolo bona ababeregi basesikolweni begodu boyithathaphi imali yokuthenga amadatha. Nangabiza amahlanu, amahlanu amabili kungaba rerhe khulu bonyana libelincani idatha abaliberegisako.

Umhlobo wokuthoma wedatha yi-megabytes begodu umhlobo wesibili wedatha yi-gigabytes.

Awa, ipilo ngaphandle kwedatha akusesengiyo ngombana yoke into esemtatweni amalanga lana kufuneka idatha. Nawunganadatha kuyafana nalokha bonyana wena awuphili abantu baphila ngedatha.

Idatha libiziswa mnotho kuyatjho bonyana umnotho owangale e-Kenya ukujama kuhle khulu begodu bangapha eSewula Afrika umnotho wakhona unande uyehla unande uyakhuphuka. Kungakho idatha libiza kangaka begodu namakhamphani athengisa idatha ngiwo aziko bonyana umnotho ukhuphuka njani begodu kuyangabo bonyana idatha balikhuphukise nofana balehlise.

idatha ngilonga ngokobana ngingahlali isikhathi eside ngiku-internet begodu efowunini ikhona into etlhorhiwako kobana into iyonge amadatha wakho.

Idatha elibiza ngconywana ngenyanga ngele-Cell C ngiyo ikhamphani ethengisa idatha elingabiziko.

Ikundla zokuthintana nekundla zaku-internet edla khulu idatha yikundla ye-internet.